Xa kuthethwa nge-land reform engqondweni yam kuvele kuvele into ethetha ngokulungiswa komhlaba ngokuba kunikwe umhlaba kubantu ekufuneke ukuba bewufumene.

Ukulungiswa ukuhamba kancinci kokuphunyezwa kwale nkqubo kufuneka umasipala nabantu abaphethe le nkqubo baqinisekise ukuba kuqalwa ngabantu aba sele basebatsha kuba ikwangabo abantu abasele beza kuqhubekisa bephila kuloo ndawo.

Ndicinga ukuba ngumbono omhle kakhulu kuba uphuhlisa abanye abantu, uyabaphakamisa. Amafama asakhasayo nawo ayawudinga umhlaba, ayayifuna indawo yokuba apho baphuhlise amashishini awo ukwazi ukuba bandise urhwebo njengamafama amakhulu.

Batshana bam, xa usebenza nenkomo kunyanzelekile ukuba uqaphele kuba iinkomo ziyakwazi ukumenzakalisa umntu. Akufunekanga ume emva kwenkomo xa usele ufuna ukusenga okanye ufuna ukuyococa amabele enkomo, kufuneka ume ecaleni kwenkomo uqinisekise ukuba awumi kwi-blind spot yenkomo ukwenzela ukuba uhlale ukhuselekile nenkomo ingothuki iphazamiswa bubukho bakho.

Ndicinga ukuba le ntetho ayithethi into evakalayo kuba nokuba umntu akanayo imfundo efaneleyo umsebenzi uyawenza. Umsebenzi uwenza ngokufanelekileyo kuba ngumntu sele eqeqeshekile kulowo umsebenzi.

Abantu abafuyileyo bayalufumana uxhaso olwaneleyo kwabasemagunyeni kodwa hayi bonke. Abo bangalufumaniyo olu xhaso kunyanzelekile ukuba balufumane ukuze bakwazi ukuphuhlisa umsebenzi wabo. Kufuneke bafumane uxhaso olufana nokuba zitofwe iinkomo zabo ukuba baneenkomo, bafumane i-inspector nyanga nanyanga bajonge iimfuyo zabo, bajonge iigadi zabo baqinisekise ukuba zonke izinto zihamba ngohlelo.

Imfundo iyadingeka ekuphuhliseni umntu abe ngumlimi kodwa kukhona abo abantu bakhulele emakhayeni apho kunabantu abalimayo, bayayifumana loo mfundo bayidingayo ngezinto zolimo. Ukuya kwisikolo sezolimo siyaluphuhlisa olo lwazi umntu asuka nalo ekhayeni. Ngoko ke imfundo iyafuneka kancinci kumntu ofuna uba ngumlimi ophumelelayo.

Kwabanye abantu azikho ngokwaneleyo izixhobo zokuthi zithintele nokuba zinyange imfuyo xa zihlaselwe zizifo ezithile. Kufuneka zifikeleleke kumntu wonke. Yile nto ndicinga ukuba urhulumente kufuneke andwendwele zonke iindawo ezineemfuyo ukuqinisekisa ukuba zonke ezi ndawo zinezinto ezaneleyo ukunceda imfuyo yabo.

Enye yeendawo enqatyelwe ziimvula apha eMzantsi Afrika yiNorth West. ENorth West ukuba imvula ibinokuba khona kakuhle kungakhula ama-apile, amapere, grapes kunye neebhanana kodwa ke azikhuli kuba imvula ayonto ifane inethe olo hlobo kuloo ndawo.

Ndicinga ukuba imo yezulu mvanje ayikho ntle kuba imvula iyanetha, ngamanye amaxesha inganethi. Imo yezulu ivele itshintshe nje esithubeni. Izityalo kodwa endicinga ukuba zingakhula kakuhle apha yimifino kakhulu. Imifino ingakhula kuba umhlaba walapha umhle.

Into engandihlupha njengomlimi kukunqaba kwamanzi. Izityalo kunye nezinto endizilimileyo zidinga amanzi ukuze zikhule. Ukusokola amanzi ngenxa yonganethi kwemvula kungenza izinto zam ukuba zitshabalale kuba ziyayidinga imvula, ziyawadinga amanzi ukuba akhule. Kwezinye iindawo ungafumanisekisa ukuba amanzi awekho, siphila ngalawo amanzi emvula. Ngoko ke xa imvula inganethi kunganzima kakhulu ukuba izinto endizilimileyo zikhule.

Kulawulo lwefama encinci ezona zinto zidingeka kakhulu ngamanzi, yimbewu, ngabantu bokuncedisa ukulima nokuba babini kuphela, nee-shovel rake and spade. Ziyadingeka ezo zinto ukunyusa imveliso. Nemfuyo iyadingeka ukuba ibe nendawo apho ihlala khona, nokutya nee-minerals ezaneleyo for imfuyo.

Ndicinga ukuba inkxaso yona ikhona kodwa kunyanzeleka ukuba umntu aqale a-aplaye ukwenzela ukuba afumane uncedo nenkxaso akayidingayo kwifama yakhe. Inkxaso yona ikhona kodwa funeke umntu aqinisekise ukuba ifama yakhe okanye into yakhe le akayenzayo efana nefama ihamba ngokohlelo, inazo izinto ezidingekayo kwaye iyabonakala njengefama ukwenzela ukuba afumane inkxaso eyaneleyo ukuphuhlisa loo fama yakhe.

Izityalo ezenza ngcono kwixesha elomileyo zizityalo ezifana nombona, bhitruti, ama-apile kunye nekhaphetshu. Zizona zityalo zenza ngcono kwixesha, xesha elomileyo, kunye nee-onions. Zezona zityalo zenza kube ngcono.

Ukuba ngumfuyi weenyosi lelona xanduva lukhulu kuba iinyosi zidinga umntu onokwazi ukuzikhathalela kwaye owaziyo ubungozi beenyosi. Ndicinga ukuba imarike endinokungena kuyo ukuze indenzele imali, le eyenyosi yona ngeke ikwazi undenzela eyona mali ndiyidingayo ngokuba ifuna umntu oyaziyo into akangena kuyo. Iinyosi akuyonto ilula ukuba umntu azihoye kwaye akwazi ukusebenza nazo, ziyingozi.

Xa iinkomo zizodwa ndicinga ukuba zithetha ngokuba zizobuyela nini ekhayeni ukuba zikhutshiwe ziyosela amanzi, okanye ndicinga ukuba ziyazibuza xa zibona abantu ukuba kutheni nje singafani nazo. Zezona zinto ndicinga ukuba zithetha ngazo ezo xa zingajongwanga, zizodwa.